Tse ding tse tsebahalang ka banna ke ho tshwara masea a ntlo, ho bapala metshameko ya setso le ho hloma meketjana ya setso. Basadi ba tsebahala hape ka ho apara diaparo tsa setso hantle, ho etsa mesebetsi ya matsoho jwalo ka hoo, ditsela le ho betla mabenyane a setso. Sena se bontsha karolo ya bona bophelong ba setso le setjhabeng.

Ho fa bana mabitso ho latela diketsahalo tsa nako eo, ke setso se tlwaelehileng, se bolokang nalane le tlhaho ya setjhaba. Le ha ho le jwalo, ho molemo hore mabitso a be le morero o motle le tshireletso bakeng sa ngwana. Ho kgothaletswa ho latela setso empa hape ho ka fetola ho dumellana le maemo a kajeno, le a lelapa.

Rarolla kgohlano ena, ho hlokahala puisano e bulehileng le hlompho bakeng sa malapa a fapaneng. Ho ka theoha kopano kapa setjhaba se kopaneng sa kerekeng moo bohle ba ka arolelanang mekgwa le ho hlompha ditumelo tsa mong, tsa e mong le e mong. Ho bohlokwa ho tsepamisa maikutlo ho ba tumelo le botsitso setjhabeng ho feta ho hloka tumellano ka dikereke

Le ha meetlo e fapane, ke amohela ngwana ka lerato, tlotlo le tlatsetso e ntle setjhabeng. Re mo tshireletse, tlhokomelo le thuto e ntle. Hape re mo ruta boleng ba setso le meetlo ya rona ka mokgwa o hlomphehileng le o tswelletseng pele.

Ee, ke rata hore mmuso o batle maele ho baholo ba rona ka dinako tse ding. Baholo bana le boiphihlelo le kutlwisiso e tebileng ya setso, letswalo le matla a setjhaba. Ha mmuso o ba kenya tshebetsong bakeng sa ho fana ka dikeletso, ho ka ntlafatsa merero e amanang le setjhaba ho etsa hore e dumellane le ditlhoko tsa batho le meetlo ya bona. Sena se boetse se matlafatsa kamano pakeng tsa mmuso le setjhaba mme se thusa ho qoba di le ho eketsa tshepahalo mererong ya mmuso. Ka kakaretso, ho sebedisana le baholo ho ka lebisa tswelopele e betere setjhabeng.

Ee, letsatsi la lobola le monate haholo. Ke hopola ha ke fihla moo hone ho tletse monate, batho ba thabile mme ke maketse ke bona ka moo malapa a mabedi a kopanelang ka lerato le tlotlo. Hone hona le mmino o monate, dijo tse monate le meputso e mengata ya setso. Seo se nthabisitseng haholo ke hore batho kaofela ba ile ba tshehetsana, ba tshehetsa lenyalo la rona ka pelo e yohle.

Ee, baholo ba lwanetse tokoloho hore bohle ba phele ka toka le tekatekano. Le ha ho le jwalo, re ntse re bona mathata a kang bofuma, tlokotsi le ho se lekane ha menyetla. Sena se bolela hore re ntse rena le mesebetsi ya ho phethahatsa toro ya tokolohong. Re lokela ho sebetsa mmoho ho thusa ba hlokang le ho etsa ho re naha e be sebaka se molemo bakeng sa bohle. Ho sa tsotellehe hore ba tswa kae? Kapa hore ba shebahala jwang? Bana ba lokela ho ithuta ho hlompha batho kaofela le ho sebetsa ka thata bakeng sa bokamoso bo botle.

Ke bile lenyalong la motswallle wa ka moo dijo di neng di le monate haholo. Bane ba lokisitse diphapano tse fapaneng tsenang le tatso e monate haholo. Hone hona le nama e phehilweng hantle, meroho e tala le dipapiso tse monate tsa dijo tsa setso. Le dijana tsa dessert di ne di le monate haholo. Di neng monate ebile di shebahala hantle. Batho bohle bane ba thabela dijo mme ile ya etsa hore lenyalo le be monate haholo.